A ndzi nga vutisa leswaku loko ndzi fake mali yi lowu ndzi veke mali xana yi na interest na xa vumbirhi ndzi nga vutisa leswaku a emaheleni ka nyangha yi charger njhani ti fees kona na leswaku loko ni transfer mali yi yi charger njhani ti fees ta koho.

Ya swikahle ngopfu ku lomba mali ebangi leswaku u ta kota ku xava yindlu ya wena yo sungula hikuva loko heta ku xava yindlu i nga hakela banga katsongokatsongo kambe loko u yi xava hi xava straight swi ta swi ta endla leswaku u wa hi a wu hakela mali yo tala ku tlula leyi a wu ta yi hakela hi bangi.

Eya swa vuyerisa ngopfu hikuva swi ta endla leswaku loko u vabya u nga vi na pressure leswaku u ta chajiwa mali yo yo tala so loko u ri na mfunengeto u ri na vutshunguri u ti nyiketele eka mfunengeto wa kona a wu hakela mali leyitsongo naswona yi khavhara i swilo swo tala hi nkarhi wun'we so swa pfuna ngopfu.

A swi ta ndzi endla ndzi titwa ndzi tshoveke mbilu naswona a ndzi ta va byela leswaku a ku tlhelela ekaya swi ta ndzi tekela nkarhi xana va nge koti ku ndzi pfuna hi ndlela yin'wanyana handle ka ku ndzi tlhela ndzi vuya hikuva mali yo yo tlhelela eka hi ndzi tlhela ndzi vo yi ta ndzi cost-a ngopfu.

A ndzi nga ringeta ku khata hinkwaswo leswi nga ta ndzi khunguvanyisa leswaku ndzi nga koti ku hakela mali yeleyo hi nkarhi lowu byariweke.

Xivangelo xa kona hileswaku u kuma ku kumeka leswaku u na swilo swo tala leswi a lavaka ku swi endla kumbe swilo leswi a lavaka ku swi endlaka swi ta lava mali yo tala.

Nkoka ngopfu leswaku u va na xifunengeto xa xilahlo hikuva swi ta endla leswaku a swi endla leswaku u kota ku saver mali naswona a loko se ku endleka xifuwo u ta va na mali ya yo tala yo ringanela leswaku u kota ku lahla mufi hi ndlela leyi yi yi ringaneke leyi lavekaka naswona u ta kota na ku xava swakudya swo tala leswi nga ta enela swi nga ti enerisa vanhu lava nga va ta va va karhi va ku tshega eka xiyimo xexo.

Ndzi nga vula leswaku swi hlayisa nkarhi a swi hlayisa na mali ene swi lula swinene.

Swa pfuna ngopfu ku va ku va mali wo yi amukela hi selulafoni ni ku nga ri ku yi landza e bank hi xiviri hikuva ta kota ku hlayisa mali na nkarhi naswona swi lula eka wena u swi endla nkarhi wun'wani na wun'wani u le kwihi a hi kun'wana na kun'wana kahle kahle.

Ya i swa nkoka ngopfu ku va na inshurense ya vutomi hikuva a loko wo fa vana va wena va fanele vana va wena kumbe ndyangu wa wena a fanele va va na swo karhi leswi va salaka na swona va ta kota ku ku ku ti hanyisa va ya emahlweni na loko u nga ha ri kona so ya hi swa nkoka ngopfu.

A ndzi nga vutisa leswaku bangi leyi ndzi nga ta yi hlawula a hi bangi leyi nga ta ndzi sayivela mali leyi nga ta ndzi hlayisela mali naswona leyi nga na ti fees ta le hansi hi ku heleni ka nyanga naswona loko ndzi transfer mali yihi leyi yi chajaka katsongo naswona loko ndzi yi endle stop order kumbe ndzi save mali eka yona hi yini bangi leyi nga na interest leyi nga ta endla leswaku mali ya mina yi kula eku fambeni ka nkarhi.

Ndzi nga va na nkucetelo ya leswaku va va va ti nyiketela swichudeni swi ti nyiketela loko swi karhi swi dyondza leswaku swi ta kota ku kuma ntirho lowu hakelaka kahle.

Ndzi nga ha kambisisa leswaku mali leyi hakeriwaka yi le ka xiyimo xa njhani xana hi mali yo tala kumbe ya lehansi ndzi tlhela ndzi kambisisa leswaku yi yi ta ndzi khavhara eka swilo swa njhani leswi ndzi swi lavaka.

Va va endlela ku va va ta kota ku saver mali hikuva eminkarhini yin'wana loko u lava ku xava xilo lexi durhaka xo fana na movha loko u lava ku xava straight swi nga ya durhela ngopfu kambe bangi yi ta endla leswaku a u xi kuma hi mali ya le hansi so hi swin'wana swa kona leswi endlaka leswaku vanhu va va va lomba mali ebangi.

A swi ta ku pfuna ngopfu hikuva insurance yi ta endla leswaku i incase u tikuma u endlekele hi nghozi movha ya wena yi onhaka yi ta kota ku ku khavara ka swilo swo fana na sweswo hikuva ku humesa mali exikhwameni xa wena swi nga ku durhela kambe inshurense swi ta va swi ta swi ta swi ta va cheap ngopfu.

A ndzi ta a ndzi ta titwa ndzi tshoveke mbilu hikuva a ndzi ta twa ndzi ta titwa moya wa mina wu ri ehansi swinene hikuva like swi swi vava ngopfu ku va u veka mali kumbe u hakela xilo eku heteleleni u kuma leswaku i xa vuxisi so swi fana na ku tirhela endzhaku swinene.

A ndzi ta n'wi endla a kholo a kholo hikuva a kholwa hikuva online banking na yona yi na yi na security so since a ku ta tirha security ya ya ra ra yena ntsena a a ehleketa ku ri a ta kholwa hi ndlela yaleyo.

I ndzi ehleketaka ku ri ndzi nga yi xava i avbob hikuva a yi a yi durhi ngopfu naswona i i insurance ya kahle swinene yi endzhaka khombo ya kahle swinene.

swi nga endla leswaku a kota ku vulavula na vanhu vanhu van'wanyana naswona a hlangana na vanhu vanhu van'wanyana va tinxaka tin'wana naswona swi ta endla leswaku a vulavula a ti kota ku a kota ku ti hlanganisa na vona mayelana na mali hikuva i xiboho leswaku na yena a veka mavonelo ya yena loko swi ta ka xitokofela hikuva na yena wa u ta va na vuyelo ro karhi eka eka xona xitokofela xolexo.

Ku lomba mali a hi vuvabyi swi ya hi swiyimo leswi u hlanganaka na swona, swi nga swi nga ha va leswikulu kumbe swi nga ha va leswitsongo kambe na wena u fane u papalata ku lomba mali u nga lombi swi ze swi tlula mpimo u fane u hlayela tinkingha leti u nga na tona u u languta na mali leyi u faneleke u yi lomba hi nkarhi wolowo naswona ku ri nga heteleli yi ku ku veka hansi u fane u kota ku yi tirhisa mali ya wena.

A swi kahle hikuva ya rifu u nga ha ri lulamisela kambe swi nga ku tekeli mali ya wena yo tala wa ha hanya.

A swi ta ku pfuna ku ri u hlawula banga leyi nga ta yi nga ta ku vuyerisa ntsengo lowu nga le henhla nyana hikuva hinkwenu hi lava ku ku ku ku hlayisa mali naswona hi hi veka mali leyi nga na ntsengo lowu tlakukaka hi xiyimo xa le henhla hi ndlela yo tlhariha.

Ina hi nga hlanganisa hikuva ta endla leswaku loko u lava ku hakela ya hi xihatla u hakela hi hi xihatla hi ndlela yo lulama ku nga ri na na swiphiqo.

A xitokofela xa pfuna ngopfu ku va swi ta endla leswaku u kota ku ku hlayisa mali naswona u nga vi na u nga fambi u lombalomba timali kambe u va na mali yo karhi leyi leyi va ka na ntsengo lowu tlakukaka etlhelweni hala tlhelo u karhi u ri u u ri u ri busy na swin'wanyana.

i ku lomba mali ebanga naswona u nga ha yi tirhisa ku ku hakela swikweleti na swin'wana na swin'wana swiphiqo leswi nga na swona swi lavaka mali.

U nga ha languta leswaku xikweleti xa wena xi ta va na ntsengo wo fikela kwini u nga ha languta leswaku wu ta va wu ri henhla kumbe wu ta va wu ri hansi kumbe ni xikweleti xa wena u ta kota ku xi hakela na.

va yi tsala eka eka papila leri u ri kumaka loko u heta ku endla account papila ra kona ri vitaniwa confirmation letter so ya tsaliwa kwala henhla.

Ndzi nga hlawula bangi ya Standard Bank hikuva loko yi veke ka ti-savings yi ni vuyelo ra le henhla naswona ntsengo wa kona wa vonakala.

ndzi tirhisa akhawunti ya FNB naswona deposit-i a yi teki nkarhi a yi teki na na minete yin'we ku va yi vonaka eka akhawunti ya mina.

A yi hakeli mali ya xilahlo ntsena kambe yi hakela na bokisi yi hakela na na swakudya leswi nga ta va swi dyiwa na na swin'wana na swin'wana leswi lavekaka eka xilahlo xa wena.